AmaXhosa athi uThixo akaphi kasandla kwaye unceda ozincedayo. Andifuni ndibe ndiphosisa ndibe ndixoka, andinakuze ndiyibuyise loo mali. Ndingayibuyisa ukuba ingachaphazela abanye babakhweli balapha eteksini. Ukuba ayikho nomnye wabakhweli ebachaphazelayo ndakuhlika ndibaleka kuloo teksi ndakufika kwisitopu sam.

Andifuni nokuxoka ndingamxela ndithi awubhatelanga, yikhuphe imali, awubhatelanga. Ngoba oonoteksi ngabantu abanobundlobongela, bangasimisa basihlise sonke eteksini sibe thina sileqa, sileyithi kwiindawo esiya kuzo. Ndingayichaza inyani ndithi akhange abhatale loo usecaleni kwam kwenzele singazochaphazeleka sonke.

Ndingathi inalo icala elilungileyo necala elingalunganga ngoba izawumthatha imbeke iphinde imbuyise. Kodwa ke ndicinga xana kunetha uzawuthini, uyawufika enjani emsebenzini xana kunetha? Kwimimoya ebhudlayo, ngoba kwindawo esihlala kuyo sinengxaki yomoya, imimoya ebhudlayo izamthini kule ndawo sihlala kuyo? Ingabe uzawuzithengela izikhuseli ezizamnceda kwizimo zezulu esijongene nazo? Kwaye ubusela bugqithisele apho sihlala khona, iyawufuneka loo bhayisekili ihlale phakathi endlini, nasemsebenzini ngokunjalo kube khona apho ayibeka khoyo.

Into endiyibonayo engungqa phambili eyenza kubekho ukuxinana kweemoto endleleni ziingozi ezenzekayo, yimingxunyo ezindleleni neerowubhothi ezingasebenziyo. Ngoba apho ndihlala khona zonke iirowubhothi azisebenzi, noba ungaya kweyiphi idolophu azisebenzi.

Abaqhubi bam phambi kokuba bahambe ndingabahlola ukuba bakulungele na ukuqhuba imigama emide, kwaye ibhasi nganye ibe nabaqhubi ababini ukwenzela omnye xa edinyiwe omnye athathise. Lo mzuzu omnye esaphumla alale kwenzela athi lo womisa wodinwa nomnye athathise.

Akukho nto ndinoyenza phandle kokuvula ifestire ndinyamezela ivumba elo ndide ndehlike. Ngoba abanye abantu baye bakhubeke xana umntu umxelela ngento or impazamo oyibonayo kuye kwaye angandilimaza nokundilimaza ibe isithi sobabini. Ndingathula, ndivule ifestire okokuba ndingawi, ndilinde nje uba ndihlike kodwa awundazibe ndiphinde ndiyikhwele eyakhe imoto.

Ndingacebisa kuqala ukuba iimoto ezi baziqhubayo zisemgangathweni olunguleyo na, zitshekishwe rhoqo ngeMivulo ukuba phambi kokuba ziphume apha erenkini umgangatho wazo usafana na. Nalapha erenkini ukutya okuthengiswayo ibe kukutya okunezakha mzimba ukwenzele bangozeli, bangadinwa, umntu athi wohlutha adinwe, umntu azive esemandleni wokusebenza. Ndingacebisa ukuba baphumle ngokwaneleyo, bayeke uthanda imali.

Xana ufuna iteksi eya edolophini uphuma apha kuwe endlini uhambe uyoma esitopini. Esitopini iiteksi zininzi ziyakhwaza, ziyakhwaza ngokweendawo zabakhweli abaya kuzo. Wena umisa le uya kuyo. Umisa umnwe omnye phezulu, imise iteksi uxele ndiya endaweni ethile, ukhwele ube sowubhatala.